Uma kuwukuthi umbuzo ngiwuzwe kahle uthi abagqugquzeli bezinkundla zokuxhumana babalingisela kanjani abalimi namagugu. Bayabaphosta laphayana ey'nkundleni zabo zokuxhumana, umuntu athole amakhastoma akude iy'ndaba zabo ziyathrenda. Kwaziwe ukuthi us'banibani uma ufuna into ewukuthi uzoyithola kuyena, kusheshe kufike kumnikazi oyidingayo.

Ayike uyabona-ke lowo-ke ufike kwangqingetshe. Uyabona-ke manje abaculi banamhlanje ngeke basaphinde baqophe ama-CD, baqophe amarekhoda, yabona nje nama-USB kuzoya kuye kuye kuye ingabe isaba khona indaba yawo ngoba manje usuyakwazi uku-stream-a u-music ngokudayisa online bafake o-YouTube. Into ezosebenza ifoni nedatha kwaphela.

Hawu kulula kakhulu kuno-WhatsApp, kuno-Facebook. Yabona nje ukubhalelana kwethu umyalezo lapho akazondla imali eningi kuzofuna idatha nje. Si-video call-lane khona la ko-WhatsApp ngoba ama-calls adla imali enkulu ku-international bani bani lezo zinto lezo.

Nkosi yami abagqugquzeli bey'nkundla zokuxhumana nkosi yami akuve bebezama nkosi yami ukuthi beqhakambise Nkosi yami izinto zamasiko, ngoba nangenyanga yamasiko uyabona bevezile ukudla kwesintu, basika ingqephu kanokusho bashuthe wonke umuntu abone . Uy'thole ko-YouTube kobani bani.

Ithuluzi elinamandla kakhulu. Ngingafuna umuntu onabalandeli abaningi, ngibakhethe lapho ebese siyaxoxisana-ke ukuthi sokhokhelana kanjani. Ngiyazi umuntu onabalandeli abaningi into iyashesha ukufika ezweni yonke indawo.

Ngingamenza aqondisise ukuthi umsakazo akuwona owomuntu oyedwa, kepha usebenzela iningi umphakathi wonke. So, akuzoya ngokuthi ubani oyedwa koda sizo-favour iningi.

Uyabona le nto ekuthiwa i-pressure, i-pressure, hhayi ngiyakutshela wonke umuntu wayengasayifuni i-thirty-three ten. Wonke umuntu wayesefuna le foni edlala iy'ngoma, le foni eshuthayo, le fone ekwazi ukungena kwi-inthanethi. So, laba laba abakhiqizi bamafoni lawa ayobhopopo bawa kakhulu, balahlekelwa zindodla zemali.

Angithi uma eyokuqala usuyayenza hlampe ibe namaphushana-ke, bese kuthi yabo le yesibili usuke eseyicweca yonke indawo, yonke indawo, yingakho iphumelela.

Njengoba sekunama-AI manje, impela impela impela kube nomthelela omuhle impela okhiqiza ingoma. Into ephuma laphaya hhayi inzima impela, hhayi inzima kakhulu.

Uyabona-ke, ngingenza sure ukuthi usuku lonke ngithola isipiliyoni ngithola isipiliyoni. Bese kuthi-ke ngey'khathi zokulala ntambama, ebese-ke ngiyabazisa-ke abangani bami ukuthi, hhayi osukwini lanamhlanje kwenzeke ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, ngoba phela i-experience enhle ngeke uyithole. So, ngizokhumbula nje ukuthi hhayi ngidlule ekutheni nokuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Ebese-ke nkosi yami-ke ukuthi mawuthwebula iy'thombe uvumelane nabantu ngoba sekuyaboshwana manje.

Uthole umsebenzi laphayana ukuthi uzophendula ama-imeyili noma aphendule iy'ngcingo. Yena-ke njengomuntu ongakukhonzile ukukhuluma, wagcina ethatha wona lo wokuphendula ama-imeyili. Kwamsiza kakhulu lokho ngoba uyazazi ukuthi untengantenga ngakephi uqine ngakephi. So, lokho kuzomsiza ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela e-right, angasheshi acikeke. Manje nje uziphendulela ama-imeyili laphaya, azithulele ilanga lonke.

Kufanele ukuthi kube nakwenzayo, wonke umuntu fanele abe ney'mpendulo zakhe azofika nazo nohlu lwey'mpendulo. Akekho umuntu ozothula nje angasebenzi. Umsebenzi sizobaholela wona sonke.